Hai u vhidza vhana sa vhane vha tambudza vhaṅwe vha sa zwipfesesi vha sa pfesesi vhuḓifari havho a zwi thusi nahone zwi nga vhaisa mveledziso ya vho nṱhani ha u fhaṱa tshitshavha tshine tsha vhatikedza.

Vhathu vho sedzana na khaedu dzi ngaho u sa tanganedzwa zwavhuḓi ha network tshikhala tshilapfu tsha uya zwibadela u sa fhindulwa ha tshomedzo nga u ongolowa na u shaya zwiimiswa zwa mishonga zwa tsini.

Vhathu vha nga sivhiwa nga pfunzo ya tshitshavha u ṅwala zwithu zwi re khagala, milayo yo khwaṱhaho na mafulo au ḓivhadza nga ha khombo na zwiga zwa mishonga ya vhufhura.

Ee vhaṅwe vhashumisi vha dzilafho ḽa HIV AIDS vha nga sumbedza nyofho, ṱhoni kana mbilaelo nga ṅwambo wa u nyadziwa ngeno vhaṅwe vha tshi sumbedza fulufhelo na u ḓi kumedzela u dzula vhe na mutakalo wavhuḓi.

Zwiṅwe zwa zwivhangi zwa khombo khulwane zwa dzi khombo badani khulwane ndi uri vhathu vha reila vha songo lavhelesa nḓila vhaṅwe vha reila vha kha luṱhingo thendeleki tshiṅwe tshifhinga khombo dzi vhangwa nga vhathu vhane vha ṱoḓa u pfhuka dzi bada khulwane kana zwifuwo zwine zwa wanala zwi tshi kho tshimbila dzi badani.

Mililo mihulu i vhangwa nga mutsho wo omaho, lupenyo, u sa londa ha vhathu na u fhisa hu sa langei.

U itela uri swigiri i vhe fhasi vhathu vha tea u ḽa zwiḽiwa zwine zwavha na faiba nnzhi u fana na miroho, thoro dzo fhelelaho, nḓuhu na dzi phurotheini dzi sina mapfura.

Ndi zwa ndeme vhukuma nga uri u tamba zwi thusa vhana uri vha aluwe muvhilini, muhumbuloni na kha matshilisano.

Khaelo ndiya ndeme vhukuma u itela u tsireledza vhathu na zwitshavha kha vhulwadze vhuhulwane na u thusa u langa u phaḓalala ha COVID-19.

U itela u ḓivhadza vhathu ri nga funza nga kha mafulo a nyanḓadzamafhungo, mbekanyamishumo dza zwikolo na nyambedzano dzo vuleyaho dza tshitshavha u itela u fhungudza u nyadziwa na u ṱuṱuwedza u pfesesana.

Vhaaluwa vha tea u wana ṱhogomelo ya mishonga ya mahala u vhona uri vha nga kona u swikelela dzilafho ḽi ṱoḓeaho hu sina mutsiko wa masheleni.

Huna tshaka nnzhi dzi katelaho cancer ya maḓamu, ya mafhafhu, ya prostate na ya lukanda na ya mbumbelo.

Kha vhupo ha hashu mutakalo wa vhanna kanzhi a u dzhielwi nṱha ngauri vhanna vhanzhi vha iledza u amba nga ha mafhungo a mutakalo kana u ṱoḓa thuso ya zwa ngalafho.

Muvhuso u nga khwinisa tswikelelo ya vhupo ha mahayani nga u fhaṱa kiḽiniki nnzhi u khwinisa bada na u ṋetshedza tshumelo dza mutakalo na pfunzo dzi tshimbilaho.

Muvhuso u nga netshedza zwishumiswa zwi swikeleleaho, thekinoḽodzhi dzi thusaho na mbekanyamishumo dza vhugudisi u itela u thusa vhathu vha re na vhuholefhali uri vha kone u ḓi imisa nga vhoṱhe.

Vhabebi vha nga tikedza u guda nga u thusa nga mushumo wa hayani, u vhala na vhana vhavho, u ṱuṱuwedza u ṱoḓa u ḓivha na u dzula vho dzhenelela kha mishumo ya tshikolo.

Ndi fanela u vhudzisa uri ndi ndingo dzifhio dzine dza vha hone dzi itiwa hani arali hu na masiandoitwa mvelelo dzi ḓovha dzo no lugela lini na uri u fanela u ita mini nga murahu.

Zwi lenga u alafhiwa zwa ṋaṋisa vhuimo ha mutakalo nahone zwi kombetshedza uri ndi ye kule kana ndi renge mishoma mishonga i ḓuraho huṅwe fhethu.

Tshumelo ya ambuḽentse kanzhi i ya lenga nahone i ya fhungudzea nga maanḓa vhuponi ha mahayani nga ṅwambo wa zwikhala zwilapfu, zwiendedzi zwisi gathi na nyimele mmbi ya bada zwine zwa kwama ṱhogomelo ya shishi.

Huna tshaka dzo vhalaho dza nḓila dza vhuteamiṱa nḓila dza dzi hormone dzi katelaho philisi zwi ṱhavhelo u dzheniswa ha muvhili zwithu zwa u ṱanzwa ha vha na nḓila dza u thivhela dzi khondomo dza munna na dza musadzi dzi dayafuramu havha na zwishumiswa zwa nga ngomu ha thumbu zwine zwa nga dzi IUD zwa dzi hormone na koporo ha dovha ha vha na nḓila dza mvelo nḓila ya kale tenda u bvisa ḓivhadzana nga ha u beba ha vha na nḓila dza tshoṱhe u vhofha thumbu zwi tshiitwa kha mufumakadzi u bvisa thumbu na tshi thivhela mbebo tsha shishi philisi ya nga matsheloni.

U ya nga ha nḓivho yanga ndi vhona TB hu vhulwadze.

Ndi nga tikedza ṅwananga nga u ṋea vhulivhisi ha maḓipfele u thusa kha u ṱhogomela vhana u ṋea pfunzo ya vhubebi na u vhona uri u swikelela tshumelo dza mutakalo na matshilisano.

Vhunzhi ha zwine zwa tendiwa vhuponi ha mahayani zwo ḓi sendeka kha mvelele maitele a mvelele na pfhunzo dza muya kana dza vhurereli dzine dza fhiriselwa kha mirafho.

Ee ndi zwa ndeme nga uri ngade dza zwikolo dzi gudisa vhagudi vhutsila vhu shumaho vhuḓifhinduleli na ndeme ya u ḓi ṱavha zwiḽiwa zwavho.

Vhuponi ha mahayani vhathu vha nga sumbedza u ṱoḓa u ḓivha u timatima kana u ofha musi vha tshi thoma u pfha nga ha zwa vhuteamiṱa kanzhi vha vhu ṱanganya na mvelele kana thendo dza muya.

Vha vhea khomboni ya u ṱarafiwa nga mulayo u xelelwa nga fulufhelo na u vhanga khombo khulwane kha mutakalo wa vharengi.

Khaedu dzi katela u shaya dzi kiḽiniki dza tsini u ḓura hu hulwane nyofho kana u nyadziwa na u sa ḓivha nga ha u ita ndingo.

Ee vhathu vhanzhi vho ita zwa u ḓitika nga vhaṅwe na u sia tshikhala u itela u fhungudza u phaḓalala ha COVID-19.

Hai a zwo ngo tea ngauri zwi na khombo nahone zwi nga vhaisa mutakalo wa vhathu.

Ndi nga ṱavhanya u engedza mafhungo nga u kwama mu khomanda wa tshiṱitshi tsha mapholisa twii kana u vhiga vhulanguli ha ṱhoḓisiso ha mapholisa ho ḓi imelaho IPID hafhu nda tsivhudza nya nda nyanḓadzamafhungo yapo kana foramu dza tsireledzo ya tshitshavha u tsikeledza vhavhusi uri vha dzhie vhukando kana nda phadaladza i tshi tshiwo kha dzi social media.

Arali ndi tshi ḓi pfha ndo hanganea kana ndi tshi khou ofha nga ha zwa vhudzekani ndi zwa ndeme u amba na muthu muhulwane ane nda mu fulufhela u fana na mubebi, muṱhogomeli kana mueletshedzi ndi nga thoma nga uri ndi na zwithu zwihulwane muhumbuloni wanga nahone ndi khou ṱoḓa thuso ya u zwi pfesesa ri nga amba nga tshiphirini hezwi zwi vula vothi ḽa thikedzo husina nyofho kana u ḓi haṱula.

Ee hu kha ḓivha na ṱhaelo ya pfumbudzo kha lushaka malugana na ha vhuteamiṱa.

Miṅwe mihumbulo yo khakheaho yo ḓoweleaho i katela u tenda uri HIV i nga phaḓalala nga u kuvhatedzana u kovhelana zwiḽiwa kana u shumisa tshiṱitshi tshithihi.

Ee kanzhi hu vha na phambano zwibadela zwa phuraivethe kanzhi zwi ṋetshedza tshumelo nga u ṱavhanya zwishumiswa zwinzhi na zwishumiswa zwa khwine ngeno zwibadela zwa muvhuso zwi tshi nga sedzana na khaedu dzi ngaho mitevhe milapfu vhashumi vhasigathi na zwishumiswa zwisigathi.

Vhafumakadzi vhane vhavha uri vho no beba vha fanela u wana thikhedzo ya maḓipfele thuso ya u mamisa u langa vhuṱungu vhulivhisi ha u ṱhogomela vhana vhane vha kha ḓi tou bva u bebwa na u ṱola vhuleme vhu ngaho u kavhiwa kana u tsikeledzea.

Ndi nga vhiga vhufhura kha mapholisa na kha bannga yanga nga u ṱavhanya u ṋetshedza zwidodombedzwa zwoṱhe zwa mbadelo na rekhodo dza vhudavhidzani hafhu ndi nga vhiga tshiwo itshi kha vhalanguli vha mall na vhalanguli vha tsireledzo ya vharengi u itela u bvela phanḓa na ṱhoḓisiso.

U kwamana na dokotela wa sialala ndi zwa ndeme kha vhane vha dzhiela nṱha maitele a mvelele sa vhunga vha tshi livhisa maitele a u kunakisa zwavhuḓi vhuṱambo u hu vhu ita mushumo wa ndeme kha u fhodza maḓipfele na muya nga u ṋea khuthadzo u vhuyedzedza u linganyisela na u ṋea muhumbulo wa u vusuludzwa u vusuluswa nga murahu ha khombo.

Hai tsheo ye ya mufumakadzi yo vha i si ya vhuḓi vhudavhidzano vhu fulufhedzeaho ndi ha ndeme kha vhushaka u khetha u sa fulufhedzea nthani ha u haseledza phambano zwi nga ita uri ri sitsha fulufhedzana zwa vhaisa maḓipfele na u fhandekana ha muṱa.

Kale nḓila dzo ḓoweleaho dza u puḽana muṱa kana vhuteamiṱa dzo vha dzi tshi katela nḓila dza mvelelo dzi ngaho nḓila ya rhythm zwine zwavha u tovhela zwifhinga zwa u ya maḓuvhani u bva phanḓa ha musi muthu a tshi bvisa thumbu na zwimela zwa sialala kana dzilafho dzine dza tendiwa uri dzi thivhela u vhifha muvhilini.

Sisteme dza ḓiresi dza digital dzi ṋetshedza data ya fhethu ho teaho dzi thusa vhafhinduleli vha tshomedzo u swikelela vhalwadze nga u ṱavhanya na u fhungudza zwifhinga zwa u fhindula.

Zwiḽiwa zwavhuḓi zwi ṋea vhuluvhi hanu mannḓa na pfhushi dzine dza dzi ṱoḓa u itela u livhisa ṱhogomelo humbula na u guda zwavhuḓi zwine zwa ni thusa u wana gai trade dza khwiṋe.

U ya u ṱoliwa tshifhinga tshoṱhe ndi zwa ndeme nga uri maṅwe malwadze a ya leluwa uri a fhodza he arali o waniwa hu tshe na tshifhinga ngazwo ha uya u ṱoliwa tshifhinga tshoṱhe ndi zwa ndeme nga maanḓa.

Khethululo mushumoni i fhungudza zwikhala zwa mushumo kha vhathu vha re na vhuholefhali zwine zwa ita uri zwi vha konḓele u tholiwa hu ḽiswa kana u fariwa nga nḓila yo teaho.

Ee, ndono vhuya nda thusa u thusa tsimuni ya miroho ya tshikolo zwo thusa uri ndi kone u shumisana na vhaṅwe vhathu u sa fhela mbilu na nḓila ya u ṱavha zwiḽiwa zwire na mutakalo ubva kha mbeu u swika kha u kana.

Musi miṱa i sa koni u badela ṱhogomelo yo khetheaho vhaṋe vhana vha re na vhuholefhali vha nga xelelwa nga dzilafho ḽa ndeme zwine zwa ita uri vhavhe na mutakalo u si wa vhuḓi na zwikhala zwiṱuku zwa mveledziso.

U khwaṱha gpg ndi zwa ndeme vhukuma kha vhupo ha dzi ḓoroboni u itela u iledza u ṱanganya na u vhona uri hu na u tshimbila ho teaho musi madzina a zwiṱaraṱa a tshi fana.

U gudiswa vhashumi vha zwa ngalafho ya shishi zwi kwama mvelelo dza vhalwadze nga nḓila ya uri arali vhashumi vho gudiswa zwavhuḓi vha a kona u thusa vhalwadze hu tshe na tshifhinga vha kona na u phulusa matshilo avho arali a khomboni.

COVID-19 yo shandukisa vhutshilo hanga hayani zwavhuḓi nga uri yo ita uri ndi dzule ndo lavhelesa u sa kwamana na vhathu ndi kone na u ṱamba zwanḓa tshifhinga tshoṱhe musi ndi tshibva nnḓa kana bungani ya ngita uri ndi ṱhogomele vhutshilo hanga.

Ee, bada dzi songo ṱanzwiwaho dzi nga ita uri ambuḽentse dzi sa ṱavhanye zwa ita uri hu vhe na u lenga wo re na khombo ha u swika kha vhalwadze nga u ṱavhanya.

Ee, zwishumiswa zwa didzhithala zwingaho fhethu ha WhatsApp na dzi phini dzi tshilaho zwi nga thusa ambuḽentse u wana vhathu nga u ṱavhanya na u khwinisa zwifhinga zwa u fhindula kha nyimele dza shishi.

Uvha na vhashumi vha khwine zwishumiswa zwo king zwo khwiniswaho u nwalisa vhalwadze nga u ṱavhanya na ṋetshedzo ya mishonga i fulufhedzeaho zwi ḓo ita uri kiliniki dza tshitshavha dzi shume zwavhuḓi na u shuma zwavhuḓi.

Ngade ya tshikolo i ṱavha miroho mitete u itela zwiḽiwa nahone i gudisa vhagudiswa u ita nga ḓe vhuḓifhinduleli u shumisana na ndowelo ya u ḽa zwiḽiwa zwire na mutakalo.

Theḽomedisini na kiliniki dzi tshimbilaho dzi ḓisa tshumelo ya mutakalo kha vhathu vha re na vhuholefhali zwine zwa ita uri zwi leluwe u wana ṱhogomelo hu si na zwi thivheli zwa nyendo kana muvhili.

Arali hu si na madzina a zwiṱaraṱa na nomboro dza nnḓu dzo dzudzanywaho ambuḽentse dzi nga kundelwa u wana vhalwadze nga u ṱavhanya zwine zwa nga ita uri hu vhe na u lenga kha khophi ṱhogomelo ya shishi.

Vhathu vhanzhi vhaḓi tika nga maanḓa nga zwiimiswa zwa ṱhogomelo ya mutakalo ya tshitshavha nga uri zwa phuraivethe zwi a ḓura naho tshumelo ya hone i ya nṱhesa i ya vhuḓi fhedzi ha zwivhidza nga maanḓa kha masheleni.

U ḽa zwiḽiwa zwisina mutakalo tshifhinga tshoṱhe zwi nga ita uri muvhili u sa aluwe nga u ṱavhanya zwa vhaisa mushumo wa vhuluvhi zwa ita uri muthu a si kone u livhisa ṱhogomelo kha zwithu na u engedza khombo ya u fariwa nga malwadze.

Kiḽiniki dzapo dzi nga fara zwi itea dza shumisa nyanḓadzamafhungo ya matshilisano na u shumisana na vharangaphanḓa vha tshitshavha u ḓivhadza nga ha mafulo a mutakalo wa vhanna.

Mafulo a u davhidzana a nga shumisa luambo lu tshimbilelanaho nyanḓadzamafhungo ya matshilisano zwi fanyisa so na zwi re ngomu zwine zwa tanganelana u itela uri vhaswa vha dzhenelele vha dzhenelele khwine.

Vhathu vha vhuponi ha mahayani kanzhi vha ḓi tika nga vhahura kiḽiniki dzapo dzi khonani kana vha shumisa zwiendedzi zwa phuraivethe u itela u wana thuso musi ambuḽentse i sa thu swika.

Vhuponi hanga mafulo a COVID-19 o shumisa yunithi dza themamveledziso nyanḓadzamafhungo ya matshilisano nyambo dzapo na vha ṱuṱuwedza uri vha tshitshavha u kovhelana mafhungo a thivhela ho na kha heḽo.

U khwinisa tshumelo dza ambuḽentse vhuponi ha ḓoroboni, u engedza tshivhalo tsha ambuḽentse, u gudisa vhashumi vhanzhi, u khwinisa u tevhela GPS na u vhona uri zwifhinga zwa u fhindula zwi a ṱavhanya.

U fumbiswa ha vhanna ha zwa mishonga hu ṱuṱuwedza nga kha mafulo a nyanḓadzamafhungo u swikelela zwikona olo na tshitshavha kiḽiniki dzi tshimbilaho na nyambedzano dza mutakalo u itela u ḓivhadza na u engedza tswikelelo.

Bada dza vhupo ha mahayani dzi si dza vhuḓi dzi fhungudza u shuma ha zwigwada zwa shishi zwine zwa ita uri hu vhe na u lenga hune ha nga vhea vhutshilo khomboni nga tshifhinga tsha zwiimo zwi konḓaho.

Khonani na muṱa vha nga tikedza munna are na vhulwadze ha u tsireledzea nga u thetshelesa vhasa haṱuli u ṱuṱuwedza thuso ya vhaḓivhi na u fhedza tshifhinga tshavhuḓi nae.

Hai, thuso ya masheleni ya muvhuso kanzhi i ya konḓa u swikelela ḽiwa nga vhathu vha re na vhuholefhali nga ṅwambo wa u lenga lwa tshifhinga tshilapfhu maitele o sekenaho na thikedzo ṱhukhu.

Pfhushi i ṋea maanḓa vhuluvhi na muvhili u thusa vhagudiswa uri vha dzule vho livhisa ṱhogomelo vho fhaṱuwa na vha na mutakalo wavhuḓi u fana na bugu dza u guda na vhadededzi vha tshi tikedza zwi re ngomu zwa u guda na vhulimisi.

U thola vhashumi vhanzhi, u shumisa sisteme dza u buka dza didzhithala, u khwinisa khethekanyo na u engedza awara dza kiḽiniki u itela u fhungudza tshifhinga tsha u lindela.

Zwitshavha zwi nga ḓivhadza u ṋetshedza pfunzo yo katelaho u kovhelana mafhungo a vhuḓi na u ṱuṱuwedza u tanganelana u itela u shandukisa mavhonele a si a vhuḓi nga vhuholefhali.

Musi mivhuso i tshi tsikeledza zwibadela uri zwi vhone vhalwadze nga tshifhinga tsho vhewaho, kanzhi zwi ita uri huvhe na ṱhogomelo yau ṱavhanya husi ṱhogomelo ya khwiṋe tshifhinga tshoṱhe. Zwibadela zwi sedza khau swikelela zwipikwa u itela u iledza zwiṱarafu kana u wana masheleni, ngauri hu khou ambadzela kha u ṱavhanya nṱhani ha vhuimo ngau angaredza. Vhasasaladza vhari hezwi zwi nga ita uri huvhe nau tavhanyedziswa ha u ṱola ngeno vhatikedzi vha tshi amba uri zwi fhungudza u lenga hure na khombo.

Afha vhuponi hahashu zwo leluwa nga maanḓa uri vhare na HIV vha ye vha dzhie dzilafho ḽa ARV dzikiḽiniki, ngauri vhathu vhapo vhaya vhuḓivha hovhu vhulwadze nahone a vha tsha sedza vhathu vho fariwaho nga HIV hammbi muvhuso wo ita uri dzikiḽiniki dzoṱhe dzivhe nayo mishonga kana dzilafho ḽa ARV ḽo leluwa u swikelela vhathuni.

Athithu ḓivha nga kha ḽa Mankweng ngori athi thu vhuya nda ya hoṋe, fhedzi ndi humbula uri ungari kha ḽa Mankweng arali kiḽiniki ya fhelelwa nga mishonga yo ḓoweleyaho u fana na mishonga yau fhodza vhuṱungu kana sirapu yau rothola vhathu vha nga anzela ui renga kha dzi khemisi kana mavhengeleni a hanefho, kana vha lindela u swika kiḽiniki i tshi dovha ya ḓadza arali vha sina masheleni au renga kha dzikhetho dza phuraivethe.

Thaidzo khulwane ya shango ḽiṱuku arali kiḽiniki ya vala ndi uri, vha ḓo tea uri vhaye kiḽiniki dzine dzavha kule na hune vha dzula hone, nahone vhathu vhanzhi vha ngavha vha sina masheleni au wana zwiṋamelo zwa uya henefho kiḽiniki, izwo zwa ita uri vhathu vha si wane dzilafho ngau ṱavhanya.

Arali kiḽiniki dza vhupo ha mahayani dza fhelelwa nga mishonga ya ndeme, vhalwadze a vha nga a lafhiwi kana vha nga tshimbila tshikhala tshilapfhu vha tshi ya kha zwiṅwe zwi imiswa kana vha renga kha dzi khemisi dza phuraivethe arali vha tshi nga kona vha na masheleni au renga.

Tshithu tsha u thoma tshine nda nga tama uri ri sedze khatsho ndi u swikelela mishonga ya ndeme na tshumelo dza mutheo dza u ṱhogomela dza ṱhogomelo ya mutakalo uri muṅwe na muṅwe a kone u wana dzilafho nga tshifhinga.

Tshithu tsha ndeme vhukuma tshine tsha tea u sedzwa ndi u khwiṋiswa tswikelelo ya tshumelo ya mutakalo ya vhuimo ha nṱha na isa ḓuriho kha miraḓo yoṱhe ya tshitshavha.

Nyeletshedzo nthihi ine nda nga i ṋea muswa arali a mbudzisa ngau dzula ndi na mutakalo wavhuḓi vhuponi ha mahayani, ndi uri u tea u ḽa zwiḽiwa zwavhuḓi zwi re na pfhushi na pfhushi. Ngauri mahayani ri wana zwiḽiwa zwi re na mutakalo wavhuḓi zwi ngaho miroho yeneyi na mitshelo, nga zwezwo ndi nga ri kha dzulele u ḽa zwiḽiwa zwire na mutakalo na pfhushi.

Zwi a konḓa nga ṅwambo wau ḓura hu hulwane, tshikhala tshilapfhu tsha lwendo, zwishumiswa zwiṱuku zwa kiḽiniki, na zwifhinga zwilapfhu zwa u lindela u itela ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe.

Ndi nga katela sisiṱeme yau khethekanya vhashumi vho eḓenaho, zwishumiswa zwa shishi mishonga na fhethu ho kunaho ho tsireledzeaho ha u lindela vhalwadze na miṱa.

Vha fanela u thoma nga u topola ṱhoḓea dza ṱhogomelo ya mutakalo dzo ṱanganyiswaho vhukuma dza tshitshavha kha tsedzuluso kana miṱangano, vha kone u puḽana thandululo dzo ḓisendekaho kha zwithu zwa ndeme izwo.

Ndi ḓo vheya phanḓa zwi endedzi zwi ṱavhanyaho, dzi ambuḽentse, vhashumi vho gudisiwaho, vhudavhidzani vhu fulufhedzeaho, nau swikelela mishonga na zwishumiswa zwa ndeme.

Ndi ngavha livhuwa nga maipfhi au livhuwa, u dzhielwa nzhele nga tshitshavha na thikedzo yau leludza mushumo wavho.

Ndi nga ri kha vha khwiṋisedze uri hu nadzi goloi dzo eḓanaho kana dzi ambuḽentse dzo eḓanaho, uya kha zwiimo zwa shishi vhuponi hoṱhe hahashu ngauri tshifhinga tshinzhi u tshi founela ambuḽentse ia dzhia tshikhala tshilapfhu i sa khou swika.

Ndi nga muṋea nyeletshedzo ya uri a songo ḓi pangela mutsiko mutsiko, ngauri kiḽiniki ia ḓala na vhathu vha fhela mbilu u ṱavhanya musi ḽaini i sa khou tshimbila, zwino ndi nga mueletshedza uri a songo ḓivhea fhasi ha mutsiko a ite mushumo wawe ngau ḓi funga.

Ndi nga muvhudza uri mutakalo wa vhupo hashu kana wa vunḓu ḽashu u ṱoḓa vhashumi vho gudiswaho khwiṋe na tswikelelo ya khwiṋe kha mishonga.

Nṋe ndi vhona unga arali huna thaidzo ya shishi, tshithu tsha khwiṋe ndi u wana goloi ya isa muthu sibadela arali ene muthu kana muṱa wawe a tshi khou tendelana nazwo, ngauri tshiṅwe tshifhinga vha ya hwala muthu nga goloi muthu a lovhela nga ngomu goloini vha muṱa vha vhea mulandu kha honoyo muthu o muhwalaho nga goloi. Kha tshiṅwe tshifhinga u lindela ambuḽentse, ambuḽentse iya lenga u swika vha wana uri oyo muthu anga lozwa vhutshilo hawe, zwino zwa khwiṋe ndi u isa muthu sibadela nga goloi arali vha muṱa vha tshi kho zwi tendela.

Arali kiḽiniki ya fhelelwa nga maḓi kana muḓagasi zwi vhea vhutshilo ha vhalwadze khomboni, ngauri huna vhaṅwe vhalwadze vhane vha tshila nga mitshini na vhaṅwe vhalwadze vhane vha tea uri vha ṅwe dziphilisi vha dzhie dzi dzilafho dzavho, ngo ralo maḓi aya ṱoḓea. Fhedziha kha vhupo hashu dzikiḽiniki kanzhi dzivha dzina zwine ra dzi vhidza uri ndi genereitha u itela uri maḓi kana muḓagasi u dzule u hone.

Hezwo zwi vhea vhutshilo ha muthu khomboni ngauri a nga ḓihuvhadza kana ha itea zwiṅwe zwithu khaye, vha nga konḓelwa u wana ṱhogomelo yo teaho ngauri vha ḓitika nga kiḽiniki dza tshiofisi kana thikedzo ya muṱa, kana vha sa alafhiwe u swikela thuso i tshi wanala huṅwe fhethu.

Oyu muthu a nga sedzana nau lenga u wana thuso ya zwa ngalafho, a ḓitika nga thuso yau thoma yapo kana a ṱoḓa u hwalelwa tshikhala tshilapfhu uya vhuongeloni uri a wane thuso.

Insulin i thusa kha u langa swigiri ngau tendela sele dza muvhili uri dzi shumise glucose u itela maanḓa ane vhathu vha re na vhulwadze ha swigiri vha nga kha ḓisa a bveledza kana ua shumisa zwavhuḓi.

Uya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri vhalwadze vha ye vha fole miduba mihulu vhuongeloni musi wo lindela dzilafho, ngauri kha tshiṅwe tshifhinga muthu uya lwala a ṱuwa a tshe o fola muduba muhulwane vhulwadze hawe haya nṱha. Zwa khwiṋe ndi uri muvhuso kana dzi kiḽiniki, zwibadela, vhuongelo, vha kho tea u ita dzi sisiṱeme dza uri vhathu vha si lindele miduba milapfhu vha to buka arali vha kho ṱoḓa uya kiḽiniki.